Ngicabanga ukuthi lento le ihamba ngey'ndlela ezimbili ngoba kukhona izingane ezitholakala ngey'nkundla zokuxhumana mese kuba khon'iy'ngane ey'tholakala emgwaqweni ngaphandle zidlala. Lezi ngane kubanzima mawukuthi uzam'ukuthola umngani ngendlela yokumthola ngey'nkundla zokuxhumana kanti kuba lula mawukuthi uzam'ukuthol'umngani ngaphandle kwingane lezi eyidlalayo ngoba angeke uzumthemb'umuntu ongamazi umuntu umbona ngesithombe ongam'boni ngamehlo wakho. So ngicabang'ukuthi lento le iphakathi nendawo kulula kuphinde kube nzima. Kulula mawungaphandle kunzima mawuyenza ngey'nkundla zokuxhumana.

Ngicabanga ukuthi ngingamane ngijabule ngijabulisane nabo abangani bami kunokuthi ngiyoyijabulela ngedwa ecaleni ngoba siyidlale sonke i-game. So ngicabanga ukuthi iyona ndlela elungile yokwenza izinto njengoba sihlale sonke asijabuleni sonke as abangani ngibona kanjalo mina.

Kungamele, kufanele ukuthi babe nemigomo nemibandela abayibekayo ekutheni ukuthi othisha nabo-coach kube neyindlela abenzangayo izinto. Bengenz'izinto ngendlela engayinhlanga noma ngendlela engafanelekile masekufika ekutheni kokuthi kubekhona ukuqhathanisa ngempatho. So ngicabanga ukuthi yonke into ihamba ngokuthi ubaluleka kanjani othisha no-coach.

Ngicabanga ukuthi ngoba vele ijwayele, ijwayelekile lent'ukwenzeka indlela phambili yokuxazulula lento ukuthi ngimyekele abe nempumelelo kumdlalo olandelayo ukuze ezozizwa engcono naye ngoba vele intevamisile ukwenzeka lento ebunganeni ukuthi makudlal'umdlalo kubekhona ozongaphumeleli ingamphathi kahle ngoba vele abangani kuba kanjalo ngazimo zonke.

Mina engathi izinto engiyithandayo ngezokungcebeleka, ngingathi ukwenz'imali, ukwenz'imali. Ukwenza ukudayisa iy'mpahla i-hobby ukudlala nebhola ngoba nokudlala ibhola kukunikeza i-enegy kuphinde kukunikeze i-focus uyafunda uku-understand ukuthi izinto kumele uzenze kanje makuwukuthi ufuna ukulikhahlela kanje kumele ume kanje. Kuphinde kube nokudweba, ukudweba nje ephepheni ngiy'dwebele imidwebo hlampe yezimpahla noma into ongayifaka kwizimpahla, okusa-design kanje.

Ayi, ngizizwa ngikhuthazeka ngoba impumelelo yomuntu omnyama ikhombisa ithemba ukuthi kulelizwe likhona ithemba lokuthi singaphumelela singabantu abamnyama mekhona oyedwa kwethu ophumelelayo. Mina angibheki impumelelo yomuntu kuyinto engathini ukusongelwa noma ukuthi ukhombise enamandla kunomunye umuntu ngiyibona mina kuwuk'gqugquzela ukuthi uwumuntu omnyama ungakwazi nawe ukuyenza lento, so kuloko mina ngiyibona kuyinto yokukugqugquzela, uyakhuthazeka ukuthi nawe yenza nawe ngendlela yakho. Umuntu unethalente lakhe, akalikhombise ithalente lakhe enze impumelelo ngethalente lakhe.

Hhayi, awukuthintanga ngandlelambi umdlalo wabangani sidlala nje siyazi ukuthi lento le kungenzeka kubekhon'injabulo la noma kube khon'ukuxabana kodwa akusikona nokuxabana ukuthi ngeke sazwana. As abangani ingxabano ezisuke zidalwe umdlalo so kuyinto ezodluliswa osukwini usuk'olulandelayo sesiyikhohliwe leyonto sesiqhubekela phambili ngoba intencane le ngeke sivele kuphele ubudlelwano ngenxa yomdlalo ongatheni, so nje kuloko hhayi injabulo noma ukudinwa nomu'kuxabana akushintshi lutho ebudlelwaneni bami nabangani bami.